Kaloku eli qela lalinabantu beentlanga zonke. Kwakukhona abantu abantsundu, abelungu kunye nabebala. Ngoko ke xa liphumelela wonke umntu wavuya kakhulu, sonke isizwe sonwaba, loo nto yenza kwabakho ubumbano.

Umdlali weqakamba endimthandayo ngoku nguThemba Bhavuma. Ndimthanda ngokuba uzimisele kakhulu, futhi njengomfana omncinci, omnyama, omfutshane nangesithombe bekungafanelekanga okanye akuqhelekanga ukuba umntu omfutshane kangaka abe nodumo olungako. Ngako ke kuyandivuyisa kakhulu ukuba udlala ngokuzimisela kwaye njengenkokheli yeqela uyazibonakalisa, iqela liyaphumelela phantsi kolawulo lwakhe. Loo nto yenza ukuba naba bamdelelelayo babe nethemba ngakuye kuba uzisa impumelelo.

Into endiyithandayo mna kukubhaka. Ndingayi guqula ibe lushishino ngokuba ndibhake amaqebengwana, iibhisikithi kunye nezikonsi ndizithengise kuba kaloku ndiqinisekile futhi ndizazi ukuba ndenza izikonsi ezimandi. Ngoko ke uba ndingazithengisa ngokuqinisekileyo ingalishishini elihambayo elo. Ndingathi ndiliphuhlise ngokuba ndibhake futhi ndithengise nakwiivenkile ezikufutshane, ndithengisele abantu kwi-social media futhi ndithengise nangomlomo. Ndithengise nangokuba ndihambe ndiziphethe izikonsi ezi zam njengoba ndihamba endleleni.

Kungamnceda kakhulu kuba kaloku xa ehlangene nabanye uzawuba nobudlelwane, loo nto imenze ukuba akwazi unxulumana nabanye abantu, akwazi ukuthetha nabanye. Loo nto ke iya kumnceda uba ayeke ukuba lilolo.

Kuba imidlalo idlalwa zintlanga ngeentlanga loo nto yenza ukuba nabaxhasi basuke kwiintlanga zonke. Loo nto yenza ukuba sisonke sililizwe sixhase elo qela linye lelizwe njengaBafana Bafana okanye iSpringboks. Loo nto yenza ukuba masibumbane.

Libe nefuthe kakhulu kuba kaloku iinkampani ezixhasa ngokwezimali emva kwesi sankxwe nazo ziye zabuya umva ekuxhaseni la maqela kuba kaloku awaxhaswa kwasisizwe, wonke umntu ucingela ukuba akulunganga.

Xa abantu bezilolonga bengamaqela kuyakhuthaza kuba kaloku uthi nokuba sowufuna ukunikezela kodwa ube unoogxa bakho abakukhuthazayo ukuba masiqhubekeni singanikezeli. Loo nto yenza ukuba nawe womelele uphinde ufumane umdla omtsha wokuqhubeka.

Imidlalo yeevidiyo iyafundisa, ingakumbi ebantwaneni. Uyakuqaphela ukuba abantwana abancinci nditsho mna aba bangekayi nasesikolweni, xa bebukela le midlalo yeevidiyo bayafunda. Bafunda ukuthetha, bafunde izibalo, bafunde kunye nezinye iilwimi njenge-English. Ziyabafundisa kakhulu, ingakumbi abantwana.

Abaxhasi kuba becinga okanye ezingqondweni zabo okanye kwimvelaphi yabo kusithiwa lo mdlalo ngumdlalo wamakhwenkwe okanye ngowabafana.

Ziba luncedo kakhulu kuba kaloku kulapho abantwana baqala khona ukuveza izakhono zabo, ze bathi ngokuncedwa ngootitshala okanye okhowutshi ziphuhliseke izakhono. Futhi ziyayilola nengqondo yabo, umntana ubonakala esepha esikolweni ukuba leliphi icala lezemidlalo akwazi ulidlala aze umqeqeshi amkhuthaze kulo.

Ndingakhetha ukumthengela ifowuni esi-smartphone kuba kaloku ngaphandle kokuba nje adlale ngayo iividiyo iza kuba sisixhobo futhi sokunxibelelana kwaye usenokuyisebenzisa ukurisetsha umsebenzi wakhe wesikolo. Ngoko ke ayizukwenza umsebenzi omnye nje wokubukela okanye wokudlala iividiyo.